Vutihlamuleri bya ndyangu eka ku hlayiseka ka vadyuhari i ku va ku va vadyuhari va hlayisekile swi kombisa leswaku va va ndyangu va hlayisa kahle naswona ku hava na munhu na un'we loyi a nga ta va veka xandla eka swin'wana na swin'wana leswi nga tshukaka swi humelela nakona vutihlamuleri bya ndyangu eka vuhlayiseki bya vadyuhari i ku va va fanele va hlayisa vadyuhari va vona hi ndlela leyi faneleke ndlela yo fana no va va endlela swin'wana na swin'wana leswi faneleke va va endlela va va hlayisa va tshama va basile va dya swakudya swa vona leswi nga ta kota ku aka miri swi va pfuna leswaku va ya mahlweni no va hanyela hikuva ku na mudende ya vona leyi va yi kumaka hi yona leyi nga pfunaka leswaku va kota na ku va hlayisa va ya emahlweni.

Vutomi lebyi enerisaka na vutomi lebyi hanyeke kahle emianakanyweni ya mina i vutomi byo kota ku xava xin'wana na xin'wana lexi u xi lavaka evuton'wini u nga pfumali nchumu naswona u nga hanyi hi ku kombela evanhwini va hetelela va ku endla munhu wo ka u nga tirhi ndzi vona onge i vutomi lebyi enerisaka lebyi a byi ta ndzi enerisa ku va ndzi ri na xin'wana na xin'wana lexi ndzi xi lavaka ndzi nga langutelanga munhu ndzi kota ku ti endlela swa mina ndzi ri kahle ndzi nga khunguvanyeka emoyeni hikuva xilo xo xi kuma eka vanhu swin'wana xi ta na swivulavulo swa ku u nge swi koti na ku swi amukela hikokwalaho ndzi vona onge i vutomi lebyi enerisaka na lebyi hanyake kahle hi mavonelo ya mina.

Ndzi vona onge i ku va mali ya vadyuhari yi tirha ku hlayisa vatukulu lomu makaya a swi fanelangi ngopfungopfu hikuva vatukulu na vona vana ya vona mali ya mudende kambe nhlokomhaka leyi a ndzi yimi na yona kumbe a ndzi yi kaneti hikuva ku na mindyangu yin'wana yi tele swinene mudende ya vana a yi swi koti ku va hlayisa kambe va swi kota ku va va hendleletela va kota na ku hlayisa vadyuhari ha yona kambe hi ndlela ya kumbe ya mavonelo man'wanyana ndzi vona onge a yi kahle hikuva a va swi koti ku va va xavela mudyuhari swilo hinkwaswo leswi swi lavekaka leswaku a kota ku hlayiseka eka rihanyo ra yena hikokwalaho ndzi pfumela ndzi tlhela ndzi ala na yona nhlokomhaka leyi.

Ndzi nga titwa ndzi nga tsakanga swinene hikuva ndzi nga tsaka ngopfu loko ndzi ti vona ndzi tshama na vana va mina xikan'we na vatukulu va mina ndzi vona na vana makoti va mina xikan'we na vakon'wana va mina kambe loko se ndzi ri endhawini ya vadyuhari hinkwaswo leswi ndzi nge swi koti ku swi vona hikuva na ku ndzi vhakachela va ta ndzi vona a hinkwavo va nga ta ta ku to ta un'we loyi nakona i siku leri swi tsakelaka hi yena hikokwalaho a ndzi nge tsaki ku va ndzi va ndzi tshamisiwa eka kaya ra vadyuhari ndzi nga titwa onge vana va mina a va ndzi rhandzi a va lavi ku ndzi vona ekusuhi na vona naswona ndzi nga vona onge va ndzi vona tanihi nhlupheko eka vona kumbe tanihi munhu loyi a nga ta va hlupha va nga ha hanyi kahle hikokwalaho ndzi nga titwa ndzi nga tsakanga swinene.

Hi mfanelo eka mindyangu yin'wana ndzi vona mali ya vadyuhari yi enerile naswona yi tirhisiwa hi mfanelo eka mindyangu yin'wanyana hikuva mali ya vadyuhari ya swi kota ku hlayisa mudyuhari ku va vadyuhari va va hlayiseka i ku va xavela swakudya swa vona leswi akaka miri ku va xavela swo hlamba swa vona hi ku vadyuhari swi laveka leswaku va tshama va hlambile xikan'we loko mi vona onge n'wina swa n'wi swa mi tsandza ku kuma munhu loyi ku va a hlantsweriwa hi n'wina mi n'wi kumela munhu loyi a nga ta n'wi hlantswela swiambalo swa yena leswaku a tshama a basile naswona mi va hakela eka yona mali liyani ntsena ku va ku ri mali yo hlayisa mudyuhari ntsena ndzi vona yi enerile loko ku tirhisiwa yona eka timfanelo ta mudyuhari ntsena ku nga endliwi swin'wana ha yona.

Ndzi nga tsakela leswaku ku va ku va phurayivhete hikuva wa phurayivhete wu kota ku endla swilo hi vukheta naswona vanhu lava tirhaka eka phurayivhete va swi tiva leswaku u fanele u va hakela mali yo tala a swi fani na ya mfumo ya mfumo va teka mali liyani ya vadyuhari va va hlayisa hi yona wena a wu hakeli mali kambe ya phurayivhete ku hakela wena mali yo tala yo ndlula na leyi vadyuhari va hola yona ya mudende hikokwalaho ndzi nga teka ya phurayivhete hikuva ya phurayivhete va swi kota ku nakekela mudyuhari wa n'wina hikuva va swi tiva leswaku loko vo ka va nga endli swona va nga lahlekeriwa hi makhasitamende ya vona.

Vonelo ra mina eka mhaka leyo vakhegula va tshamisiwa eka ndhawu ya vuhlayisi handle ko tshama na vana va vona, i ku va ndzi vona swi nga ri kahle swinene hikuva vakhegula loko va ri endhawini leyi va kalaka va nga tshami na mindyangu ya vona, vo tala va vona va xaniseka. Ngopfungopfu loko ku ri ndhawu ya vuhlayisi ya mfumo. Nakona handle ka sweswo vakhegula va tsaka ngopfu loko va ri na mindyangu ya vona, va kota ku vona vana va vona va tshama va tsakile, va hlayiseka, va hlayisa hi vana va vona lava nga va kurisa. Hikokwalaho ndzi vona swi nga ri swinene ku va va tshama endhawini ya vuhlayisi. Swi kahle ku va na vona va vona vana va vona va kula, xikan'we va kota ku vona na switukulwana swa vona, va kota ku tshama va tsakile.

Tanihi n'wana wa vona, nhlamuselo ya mina leswaku kokwana Mashele va va ya eka vukhalabye i ku va hina van'wana hi va xisati, a hi fanelanga ku hlayisa bava wa hina hikuva, swi ta ka swi nga kombekisi swona. Naswona handle ka swona vana va xinuna va tekile vavasati, naswona swi tika ngopfu hikuva lava vaxinuna va tshama va ri emintirhweni, naswona lava vaxisati va nga va teka vasati va vona, va nge swi koti ku hlayisa munhu wo ka a nga ri bava wa vona hi mfanelo. Xin'wana xa kona i ku va hina se hi na mimiti ya hina, hi nge sukeli vanuna va hina hi ya va hi ya hlayisa papa ekaya, hikokwalaho ndzi vona swi ri swinene ku va a ya laha vakhalabye va hlayisiwaka kona. Swi ta antswa ku ku tlula loko o va a ri kaya, a nga xaniseka.

Nkoka wo va na muhlayisi loko u dyuharile, i ku va loko u dyuharile a hi swilo hinkwaswo leswi u nga ha kotaka ku swi endla ku fana na loko wa ha tiyile wa ha ri munene. Loko u dyuharile swo tala swo lava munhu loyi a nga ku pfunaka, hikuva hambi ku ya xihambukelweni loko se u dyuharile van'wana a va koti no fika exihambukelweni. Ku lava munhu loyi a nga ta ku khoma hi voko, a ku fambisa, a ku yisa ekusuhi na xihambukelo. Swin'wana swi laveka munhu loyi a nga ta ku swekela, loko u dyuharile na ku tiswekela a wu swi koti. Ku laveka munhu loyi a nga ta ku hlayisa hi tindlela hinkwato leswaku u tshama u hlayisekile, u kota ku ambala timpahla leti to basa, u kota ku va na wena u tshama u basile. Hikokwalaho i swa nkoka ku va na muhlayisi loko u dyuharile.

Hi mavonelo ya mina vuhlayiselo byi nga n'wi pfuna kokwana hikuva, eka ndhawu ya vuhlayisi i ku va endhawini ya vuhlayisi vanhu lava tirhaka laniwani va nghenele ku tirha swona va dyondzisiwile no dyondzisiwa hi ku tirha hi vanhu. Hikokwalaho va ta va va hlayisekile hikuva ku ta va ku hakeriwa mali yo hlaya. Naswona ndhawu leyi ya vuhlayisi hi nga n'wi yisaka ka yona, a hi yona ya mfumo, i ndhawu leyi hi hakelaka mali yo vitana swinene. Hikokwalaho ndzi vona swi ri swinene leswaku a ya a ya tshama kona a ta kota ku hlayiseka hi ndlela leyinene. Hikuva ekaya hi tshama hi nga ri kona, hi tshama hi ri mintirhweni, loko ku ri na wo karhi va ka hi n'wi thorile a nga endli swona. Hikokwalaho i swa nkoka ku va a ya eka vuhlayisi.

Vukorhokeri lebyi katsekaka eka nhlayiso lowu simekiweke ekaya i ku va, vakhegula va va va hlayiseke hi ndlela leyikulu ngopfu ku tlula loko va nga ri emakaya. Hi byona vukorhokeri bya kona. Ku kota ku va hlantswela, ku kota ku va endlela swo dya hi nkarhi, ku kota ku va pfuna ku ya laha va lavaka ku ya kona hi nkarhi lowu va lavaka ku ya ku endla swilo swa vona swi kota ku humelela. Naswona va va va tsakile hikuva va va va tshame na vana va vona na vatukulu va vona, va kota ku vona swin'wana na swin'wana leswi humelelaka. Na vona va kota ku tsaka hikuva va swi vona leswaku va hlayisekile, va tshamisekile, hinkwaxo swilo swa vona swi famba kahle, va etlela endhawini yo basa, va tshama va basile na vona.

Loyi a faneleke ku kuma vukorhokeri bya le kaya, i mukhegula kumbe mukhalabye loyi a nga dyuhala swinene. Hikuva vukorhokeri bya le kaya, byi na nhlayiseko nakona byi na rirhandzu swinene. Hikokwalaho vukorhokeri bya le kaya byi fanerile ku kuma hi mukhegula kumbe hi vadyuhari. Vadyuhari va swi lava ku hlayiseka naswona swa pfumeleleka leswaku va hlayiseka emakaya ya vona. Naswona hi yona ndlela leyinene leswaku va kuma vukorhokeri bya le kaya.

Vukorhokeri lebyi simekiweke ekaya, byi hakela hi mali ya mfumo.

Swikili leswi vatirhi va nhlayiso wa le makaya va faneleke ku va na swona, i swikili swo kota ku tiyisela no lehisa mbilu. Loko u tirha hi nhlayiso wa mukhegula u fanele u ri na mbilu leyo leha kumbe, u kota ku lehisa mbilu ya wena. Swikili swin'wana i ku va u kota ku swekela vakhegula swin'wana na swin'wana leswi va lavaka swona, u kota ku endla xin'wana na xin'wana lexi va lavaka xona. Swikili swin'wanyana i ku va na mbilu leyinene, ku va na mbilu leyinene i xikili xin'wana xa nkoka ngopfu loko ri na ku tirha hi nhlayiso wa le makaya hikuva, ku va na mbilu leyinene u kota ku tirha ntirho wa wena hi ku hetiseka ku nga vi na swiphiqo swo karhi leswi humelelaka.

Home based care i ndhawu leyi ku nakekeriwa mhaka vadyuhari eka yona, naswona va va nakekela hi ndlela yo va pfuneta ku va nyika swakudya, swiambalo, kumbe swin'wana leswi va swi laveka eka swilaveko swa vona. Eka vatsoniwa nakona yi va pfuna eka swona ku va va kuma swilo swo va pfuna eka vutsoniwa bya vona. Hikokwalaho ndzi vona leswaku yi fanerile, hikuva i swa nkoka leswaku vanhu lava pfumalaka va kota ku pfuneka xikan'we na vona vadyuhari hi swa nkoka leswaku va kota ku pfuneka laha va ndyangu ya vona va nga fikeleleki. Xikan'we na vona lava nga tsoniwa i swa nkoka ku va va kota ku pfuneka. Hikokwalaho ndzi vona swi swi fanerile ku va home based care yi va yi ri kona.

Ndzi vona mali ya social grant yi nga ringananga hikuva ikhonomi ya laha Afrika-Dzonga yi lava leswaku u ri na mali yo vonaka swinene, hikokwalaho mali ya social grant a yi ringananga. Xo sungula mali ya social grant ya swi kota ku ku xavela swakudya, kambe a yi nge ku xaveli swakudya swo kota ku xava ku heta nyangha kumbe ku hetiseka swilaveko swa wena swo kota ku sweka swakudya, hi ku ya hi ntiyiso. Hikokwalaho loko ndzi vona mali ya social grant a yi enelanga. Naswona mali ya social grant yi nge swi koti ku ku xavela swakudya yi tlhela yi ku xavela swo hlamba hi swona.

Kumbe mbuyelo wa ti-mobile clinic ematikweni lama pfumalaka i ku va ti-mobile clinic ta swi kota ku pfuna vanhu hi xinkarhana. Ta swi kota ku nyika vanhu rihanyo, naswona vanhu a va a va a va a va ringanelangi ku za va khandziya mathekisi va ya ekule hi ku lava ku pfuneka. Va swi kota ku pfuneka laha ematikweni ya vona. Naswona va kota ku fikelela vunene bya vona bya rihanyo va ri kona ematikweni ya vona, va kota ku va na vona va hanya. Hi wona nkoka wa ti-mobile clinic ematikweni lama pfumalaka. Vanhu va swi kota ku pfuneka hi laha va lavaka ha kona, va fikelela ku va na vona va kota ku teka maphilisi va lavisisa swa rihanyo ra vona ekusuhi na vona.